Izindlela zokuvimbela inzalo zendabuko zisetshenziswa abasifazane abakholelwa emasikweni noma abangesabi izindlela zesimanje. Lezi zindlela zingafaka ukusebenzisa izitshalo noma ukuhlela izinsuku zokuthandana ngokwesiko kodwa-ke, lezi zindlela azivikelekile ngokwanele ngoba azihloliwe kahle ngokwe sayensi. Izindlela zesimanje ezifana namaphilisi, i-injekshini, i-IUD noma ukusebenzisa i-condom zisebenza kangcono ngoba ziphumelele ngaphezulu kwama-ninety percent uma zisentshenziswa ngendlela efanele.

Abanye abantu bavakashela amagumbi ezimo eziphuthumayo ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, okokuqala abanayo imali yokuvakashela odokotela abazimele ngakho-ke, bakhetha ukuya esibhedlela lapho bengakhokhi lutho noma bekhokha kancane. Okwesibili, abanye abantu abazi ukuthi yiziphi izimo ezibhekwa njengeziphuthumayo ngakho bacabanga ukuthi umkhuhlane noma izinhlungu ezincane zidinga ukunakekelwa masishane.

Abantu abakhubazekile bangase babe nezinselelo ezinkulu ekutholeni imithi yokugoma ngakho kudingeka izixazululo ezihambisana nezidingo zabo. Esinye isixazululo ukuhlinzeka ngezinsiza zokuhamba njengezithuthi ezikhethekile ezibathatha emakhaya zibayise ezikhungweni zokugoma. Okwesibili, izisebenzi zezempilo zingaya emphakathini noma emakhaya abo, bahlinzeke ngemigomo khona lapho.

Ama-ejensi wezinsizakalo zezokwelapha eziphuthumayo, i-EMS, afaka odokotela, osokhemesi, abezimo eziphuthumayo kanye namaphoyisa. Uma kwenzeka ingozi yemoto emgwaqeni omkhulu, ama-EMS afika ngokushesha endaweni yesehlakalo ukuze anikeze usizo lokuqala, alungiselele ukulethwa kwesiguli esibhedlela futhi aqinisekise ukuthi indawo iphephile ukuze basebenze kahle. Basebenzisa ama-system okuxhumana njengeziteshi zomsakazo, izinhlelo ze-GPS nama-apps weselula, axhumanisa abaphenduli nezibhedlela ezikude.

Ngesikhathi uThabo elinde imiphumela yokuhlolwa kwe-COVID-19, kubalulekile ukuthi athathe izinyathelo zokuvikela yena nabanye. Okokuqala, kufanele azihlukanise nabanye abantu ekhaya, agweme ukusondela eduze nabahlala nabo. Okwesibili, kufanele agqoke isifonyo njalo, ikakhulukazi uma ephuma egumbini noma uma ekhuluma nabanye abantu. Okwesithathu, uThabo kufanele ahlale egeza izandla ngamanzi namasipuni noma asebenzise i-sanitizer.

Ukusekela ukululama okuqhubekayo, welungu leqembu lingahlinzeka ngezinsiza ezahlukene ezibhekene nezidingo zomuntu ngamunye. Okukuqala, ngingamxhumanisa nezinsiza zokwelashwa kwengqondo noma amaqembu okwelulekwa, lapho angathola khona ukusekelwa okuqhubekayo ngokwengqondo nangomzwelo. Okwesibili, ngingamfaka ohlelweni lokuqapha okuqhubekayo, ukuze kuhlolwe ukuthi akabuyele emuva ekusentshenzisweni kwezidakamizwa.

Inkampani kufanele ibaphathe ngobuhlakani nangohlonipho abasebenzi abenqaba ukuthola i-booster shot ye-COVID-19-i. Okokuqala, kubalulekile ukuthi inkampani inikeze ulwazi olunembile nolwakhiwe kahle mayelana nenzuzo nezinhloso ze-booster shot ukuze abasebenzi benze izinqumo ezaziwayo. Okwesibili, kufanele kube nezingxoxo ezivulekile nalabo abanqabayo, kube nokuqonda izizathu zabo ezinjengokwesaba imiphumela ye-COVID-19 shot.

Njengomhlengikazi wesikole, kubalulekile ukusebenzisa amasu okusekela umfundi ngokozwelo uma elimele futhi ekhathazekile. Okokuqala, ngingakulula ngingakhuluma naye ngethoni ethambile, ngingakhathazeki, ngimbonise ukuthi ukuphepha kwakhe kubalulekile, ngingamnika indawo ethule nekhululekile, ngimele eduze ngendlela ekhombisa ukweseka ngaphandle kokumcindezela, ngizomkhuthaza ukuthi akhulume ngalokho akuzwayo ngaphandle kokumgwebela.

Ukuze kufundiswe amadoda asemakhaya ngezindlela zokuvimbela inzalo, izinhlelo kufanele zihambisane nezimo zomphakathi nezamasiko. Okokuqala, kungasetshenziswa imihlangano yomphakathi noma imicimbi yendabuko, ukufaka izifundo ezimayelana nezempilo nokuvimbela inzalo. Okwesibili, abaholi bendabuko nabefundisi bangafundiswa ukuqala ukuze babe yingxenye yokusabalalisa ulwazi ngendlela ehloniphekile.

Isikole kufanele sithathe izinyathelo ezisheshayo nezinembayo ukuvimbela ukusabalala kukugula. Okokuqala, umfundi kufanele ahlaliswe ekhaya kuze kube usesesimeni esingcono ukuze angasabalalisi igciwane kwabanye. Okwesibili, abafundisi nabahlengikazi kufanele baxwayise abanye abazali nabafundi ngezimpawu zokugula ukuze babekezelele futhi babone izimpawu kusesenesikhathi.

Ukushisisa ngamakhambi njengama-eucalyptus noma amazambane ase-Africa kungasiza ekunciphiseni izimpawu ezifana nokuvuleka kwemigudu yokuphefumula noma ukukhulula umphimbo, ikakhulukazi uma umuntu enezinhlungu noma ekhwehlela kodwa-ke lokhu akulona ikhambi eliphelele noma elelapha ngempumelelo izifo ezinzima zokuphefumula ezifana njenge-COVID-19.

Ama-ejensi wezinsizakalo zezokwelapha eziphuthumayo asebenzisa izindlela eziningi ukuhlola ukusebenza kahle kwezivumelwano zabo zokuphendula ezimeni eziphuthumayo, ezifana nokushayisana kwezimoto. Okokuqala, abhekana abheka isikhathi abasithathayo ukufika endaweni yesahlakalo, lokhu kubalulekile ngoba isikhathi esisheshayo singasindisa izimpilo. Okwesibili, benza ukuhlolwa kwangemva kwesehlakalo, which is after action, ukuthi ukuze babone ukuthi yini eyahamba kahle nokuthi yini engathuthukiswa.

Ukudla okubalulekile ezinganeni ezikhulayo kufaka izinto ezahlukene ezisiza umzimba wazo ukhule kahle futhi ube nempilo. Okokuqala, ukudla okunama-protein njengenyama, ubhontshisi, amaqanda noma ubisi, kusiza ekwakheni imisipha nezicubu zomzimba. Okwesibili, imifino nezithelo zinikeza umzimba ama-vitamin namaminerali adingekayo ekukhuleni nasekugcineni amasosha omzimba eqinile. Okwesithathu, ukudla okufana nesinkwa, iraysi noma amabele kunikeza amandla adingwa usuku lonke.

Ukuzilimela ukudla engadini yesikole kunikeza abafundi amakhono abalulekile empilweni nasentuthukweni yabo. Okokuqala, bafunda ngokuqondile ukuthi imifino ikhula kanjani nokuthi yini edingekayo ukuze isitshalo siphile, njengamanzi, ilanga nomanyolo. Okwesibili, bafunda umthwalo wemfanelo nokubekezela njengoba kudinga isikhathi nokunakekela ukuze isivuno siphumelele.

Ama-ejensi ahlukene kwezinsizakalo ezokwelapha eziphuthumayo afaka odokotela bezimo eziphuthumayo, abezicishamlilo, amaphoyisa kanye nezisebenzi zokuphendula zokuqala. Ukuze kulinganiswe izivumelwano zokuphendula kuzo zonke lezi zinhlaka, kumele kube namathuba okusebenzisana okuhle kanye nezindlela zokuhlola ukusebenza. Okokuqala kungasetshenziswa izivivinyo zokulongola, lapho izinhlaka ezahlukene zibambisana endaweni efanayo.